Umuntu ukuze agweme ukuthembela ezikweledini kufanele enze isabelomali, aboleke kuphela uma kunesidingo esiqinile, akhulise imithombo yemali, futhi aqaphe izinga lesikweletu sakhe. Ukonga imali nokugwema izikweletu ezinenzalo ephezulu nakho kubalulekile. Uma izikweletu zingalawuleki, kungasiza ukufuna iseluleko sezezimali. Loku kuzokwenza kube lula ukuphatha imali ngaphandle kokuthembela ekubolekeni.

Umzala wami wagula kakhulu futhi wayedinga ukwelashwa okubizayo, kufaka phakathi ehlinzwa nemithi. Ngenxa yoshwalense wempilo izindleko zakhe zokwelapha zakhokhwa, wamukela usizo ngesikhathi esifanele ngaphandle kobunzima bezimali. Loku kwamvumela ukuthi aphile kahle futhi kwasiza nomndeni ukuthi ungakhathazeki kakhulu. Loku kubonisa ukubaluleka komshwalensi wempilo ekunikezeni abantu ithuba lokwelwasha ngaphandle kwencindezi yezindleko.

Uma ngingenaso isidingo semali okwamanje, ngingasiyeka le sikweletu ukuze ngigweme izindleko ezengeziwe ezifana nenzalo nama-fees.

Mina nabangani bami singayenza inqubomgomo womshwalense wemoto enezici ezifana nomshwalensi osekelwe endleleni imoto eshayelwa ngayo noma usizo lwezimo eziphuthumayo engasiza abashayeli ngokwehlisa izindleko, sikhuthaze ukuphepha nokuhlinzeka ngosizo olusheshayo, futhi singacubungela kahle amaphrimiyamu ngokuya ngezimo zomgwaqo, sikhuthaze ukuba bonke abashayeli bathole inzuzo.

UNonjabulo Buthelezi angathatha umshwalensi wemoto ophelele ngoba uzomuvikela ezimeni ezahlukahlukene ezifana nezingozi, ukweba imoto, umonakalo odalwa isimo sezulu kanye nezindleko zazokwelapha uma kwenzeka esengozini. Loku kubalulekile njengoba indawo yangakubo iyingozi futhi kunezingozi eziningi. Uma efuna engabizi kakhulu, angakhetha umshwalensi wezingozi ezithile, kodwa lona awumniki ukuvikeleka okuphelele.

Ngingamchazela ngithi amakhadi esikweletu ayindlela yokubolekela imali ebhange ukuze uyikhokhe kamuva, ngokuvamile inenzalo uma ungayikhokhi ngesikhathi. Anobuhle obufana nokuthola imali uma udinga imali ngokushesha ukuthuthukisa isikweletu sakho, futhi kube nenzuzo efana nezaphulelo. Kodwa futhi anobubi, okubalwa inzalo ephezulu, ukungena ezikweledini uma ungazibambi, izindleko ezifihlekile, kanti-ke nesilingo sokubenzisa imali eningi. Kubalulekile ukuwasebenzisa ngokuhlakanipha ukuze ugweme izikweletu ezingaphephile.

Uma sixoxa sinomalume sithole ukuthi kunezinhlobo ezintathu zomshwalensi wemoto. Owokuqala, umshwalensi ophelele, lo mshwalensi ukhava wonke umonakalo emotweni yakho kodwa ubiza kakhulu. Owesibili, umshwalensi womphakathi kuphela, lona ubiza kancane kodwa ukhava kuphela umonakalo owenzele abanye, hhayi imoto yakho. Owokugcina, umshwalensi womphakathi, ukwebiwa nokushisa, lo ukhava imoto eyebiwe noma eshisiwe kuphela, awuyikhavi imoto uma yonakala engozini. Ngakho ukukhetha kulezi kuncike ezidingweni zakho nasekutheni ulungele ukukhokha malini.

Abahlinzeki bomshwalensi bangasiza umakhelwane njengoba bekanokungabaza, bangamchazela imigomo yomshwalensi. Bamnikeze izibonelo zangempela, baqhathanise izinketho, nokuxazulula ukungabaza kwakhe. Bangachaza izindleko zomshwalensi, izindlela zokukhokha, futhi banikeze usizo lwangempela ukuze umakhelwane enze isinqumo esinolwazi.